Ntle le di-account tsa polokelo tse senang lekgetho, motho a ka hodisa tjhelete ya hae ka mekgwa e mengata ya matsete, ho kenyelletsa matsete a thepa, matsete a dikgwebo, di-unit trust kapa mutual funds, di abo, di bonto, matsete a kgauta kapa disebediswa tse ding tsa bohlokwa, di-crypto currency. Ho bohlokwa ho etsa patlisiso e felletseng le ho fumana keletso ho setsibi sa ditjhelete pele o etsa matsete a mofuta ofe kapa ofe, ho netefatsa hore o kgetha matsete a loketseng maemo a hao a ditjhelete le sepheo sa nako e telele.

Ho latela boemo bo hlalositsweng, ho bohlokwa ho kenya insurance ya lepato pele ho nako le ho se diehe ho kenya batho ba bohlokwa ho yona. Lebaka ke hore insurance ya lepato e nang le nako ya ho ema, eo hangata e leng dikgwedi tse tsheletseng pele e ka qala ho sebetsa ka botlalo. Haeba motho a hlokahala, nako ya ho ema eso fele, insurance e ka nna ya ka se patale, mme sena se ka baka mathata a maholo ho lelapa le setseng. Ke nnete ho bohloko haholo ho bona lelapa le tobanang le mathata a ditjhelete le a maikutlo nakong ya lefu hobane ho ne ho sena insurance ya lepato. Tjhe, koduwa e tjena ha e so nhlahele empa, e bohloko haholo ha e hlahetse batho ba bang.

Ke ba nkile internet-eng kgwedi e fetileng, ke ne ke lefa dikoloto tsa ka le ho fetisetsa tjhelete ho motswalle wa ka.

Mmangwane ke a utlwa ngongoreho ya lona. Ho bohlokwa ho tseba hore stokvel ha se feela sebaka sa ho boloka tjhelete le ho reka dijo, le ka hodisa tjhelete ya lona ka ho tsetela dimmarakeng. Ya pele tsetelo ya dikabelo, ya bobedi tsetelo ya dikoloto, ya boraro matsete a kopanetsweng, ya bone matsete a matlo, bohlokwa ba ho tsetela, ho hodisa tjhelete. Keletso, pele le tsetela botsisang batho ba nang le boiphihlelo ba matsete ho le thusa ho etsa diqeto tse nepahetseng, ho latela maemo a lona a tjhelete le dipheo tsa lona, le se ke la tsetela tjhelete eo le sa kgoneng ho e lahlehelwa.

Ee, ke motho ya nang le taelo ya ho patala jwalo ka ha ke tshepisitse. Pele ke nka kadimo, ke tla etsa bonnete ba hore ke entse tlhahlobo e felletseng ya tjhelete tsa ka ho netefatsa hore ke na le bokgoni ba ho lefa dikgwedi tsohle ntle le bothata. Ke tla beha pele ho lefa kadimo ena ho qoba ho kena mathateng a ditjhelete le ho boloka botumo ba ka bo botle ba ho lefa dikoloto. Ho feta moo, ke tla etsa bonnete ba hore ke utlwisisa dipehelo le maemo ohle a kadimo pele ke sign-a tumellano.

Dumela, ke letsetsa mabapi le insurance ya ka. Ke hlokometse hore ho nkuwe makgolo a mane account-ong ya ka, empa hone ho loketse ho nkuwe makgolo a mararo feela. Ke kopa ho tseba hore na hobaneng ho nkuwe tjhelete e fetang tekano, mme ke kopa ho fumana thuso ho lokisa taba ena.

Ke tla mo eletsa hore a etse dipatlisiso ka dibanka tse fapaneng le di-account tsa tsona tsa polokelo tse lefang tswala e ngata. Ke tla mo bolella hore a shebe ditifiso tse amanang le account, maemo a ho fumana tswala e ngata le hore na tjhelete e ka ntshwa ha bonolo ha kae. Hape ke tla mo eletsa hore a na nahane ka dipheo tsa hae tsa polokeho, le hore na account eo e tla mo thusa jwang ho di fihlella.

Haeba hlooho ya sekolo e kopa hore o romelle tjhelete ya tifiso mohaleng wa yona wa botho, ke ha bohlokwa ho qoba ho etsa jwalo hobane e ka nna ya sebe mokgwa o nepahetseng kapa o bolokehileng. Wena le ho lokela ho kopa mokgwa o mong wa tefo, buisana le batsamaisi ba sekolo, boloka bopaki ba puisano, sebedisa mokgwa o nepahetseng wa tefo.